Ke nagana gore merogo e nngwe le e nngwe o botlhokwa jaanong ga merogo mongwe e e sa itsegeng re akarediwa gore jaaka batho re e leke ke nagana gore re e leke ka gongwe e tla re naya dikotla, e ka re thusa ka seo sengwe and-e jaanong go botlhokwa gore le merogo e sa itsegeng gongwe e ka be e le merogo e e tswang ko dinageng tse dingwe e sa tlwaelesega, ke o .

Ga ke itse ka go jala mofuta o o rileng wa maungo jaaka diapole kgotsa panana, ke itse ka ga ka ga diapole ka'ore mo motseng o ke tshelang mo go one gantsi balemirui ba jala diapole. Diapole o jala setlhare sa teng gantsi setlhare sa teng se gola ka selemo, jaanong ga gare ga jara balemirui ba dula ba ntse ba nosetsa setlhare seo, ba dula ba ba netefatsa gore ga gona leswe le tsone ditlhare tseo so go botlhokwa gore 'tsatsi le letsatsi se sa nosediwa.

Se ke se itseng ka tamati gore tamati e jalwa jang ka molemirui o ke tlile ke a mo bona, ke bone a sega tamati bikinyana ya tamati, a be a tsenya ka Sejatlhapi gate seed e rekilweng kwa lebenkeleng a be a tsenya mo pitseng e tona a be a tsenya o mo metsinyana mme a baya di mo letsatsing a nosetsa 'tsatsi le letsatsi go ya gore tamati e gole.

Rooibos o tsaya peo ya rooibos, o e tsenya mo metsing a molelo go matsatsi a le nngwe kgotsa matsatsi a mabedi, after matsatsi ao o batlang mmu o e leng gore o a o bo o tsenya rooibos mo teng.

Ga ke kgone go tlhalosa melemo e e leng teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos, mare se ke se itseng ke gore rooibos e na le dikotla tse di tshwanang jaaka mineral, vitamin-e and gantsi rooibos e tlhole e thusa batho ba ba nang le botlhoko jwa le ga ba le ko dipetleleng ba ba nosiwa ditee tsa di rooibos kgotsa ba jesiwa rooibos e e tswang ko setlhareng.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaganeng le tsone ke gore rooibos ke sengwe se se tsayang nako e telele and-e e ya rona ga e ba direle sepe gore e ka rarabololwa jang ke ga re ka nna le balemirui, re a nna le kitsiso ya rooibos gwa nna le balemirui ba ba ntsinyana ba rooibos.

Ga ke itse gore balemirui ba lebaganeng.

Go na le ditsela tse dintsi tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le jaaka mango powder jaaka di-dried fruit roll.

Maungo a a jalwang thata mo lefatsheng ke dipanana, ditamati, maphutsi le diapole ka gore a kgona go jalwa gongwe le gongwe mo ikonoming gape panana le apole di na le metsi le di-vitamin.

Dingwe tsa merogo e e lengwang thata mo lefatsheng ke tamati, khabitšhe le segwete le ka gonne dijo tse le merogo mengwe e a jewa 'tsatsi le letsatsi ka gonne ra e ja 'tsatsi le letsatsi. Go botlhokwa gore e nne merogo e e lengwang thata le gore kwa mabenkeleng tsone merogo eo e rekiwa thata, ka .

Merogo e e lengwang thata le e jewang thata mo lefatseng ke matapole tamati, khabetšhe, segwete gonne ke merogo e re e jang 'tsatsi le letsatsi bontsi jwa rona mo lefatsheng and-e ke merogo e e leng gore 'tsatsi le letsatsi e a rekiwa ebile e na le dikotla.

Wine farming go tewa ko farm-eng ee, go diriwang di-drink-e tse di tshwanang le wine gantsi balemirui ba teng ba lema di diterebe le maungo a a tshwanang le diapole.

Go le gontsi, ga o batla go ditshingwana o tlile go kgetlha gore o batle lefatshe le le siameng. Sa bobedi, o shebe botlhokwa jwa mbu. Ga boraro o sheba gore a mbu oo ke mbu o o siameng. Sa bone, o bo o batla di . Sa botlhano o bo o batla peo le ditlhare tse di tshwanetseng.

Go lema ga rooibos ka tsela e e siameng e thusa lefatshe, e thusa le ka gore tshireletso e nne le phapang.